Yaze yangumba onzima ke lona kodwa ke ndingamxelela umfundi lowo ukuba ayikokuphela kwelizwe. Kwaye ndingamkhapha ukuba ahambe ayothetha nabazali bakhe ngoba kaloku abazali bazawudana abanye babe nemisindo. Ngoko kuzawufuneka umntu ozokwazi into okokuba athethe angoyiki nomntana lona naye ukuzityala igila athethe ebazalini bakhe.

Eyi ngelishwa andizange ndabona umntu oyindoda ongazange afumane unyango emveni kokuba elimele emsebenzini. Ngoko ke ngelishwa andinawukwazi ke ukuba ndingacacisa ngento endingazange ndayiva okanye ndayibona.

Oh sasike sadibana nengozi yemoto, iimoto ezimbini ezihamba endleleni, enye isiya kwelinye icala enye isiya kwelinye icala. Ithe enye xa ibiphepha isilwanyana yazongena kwenye ngecala yabe ke iyayibetha yayowa ecaleni. Ithe ke isowa ecaleni yabhukuleza kakabini balimala ke abantu abanye yababhodla yabakhuphela ngaphandle. Aboncedo ke lokuqala baye bafika baze banceda babathatha abanye babasa esibhedlele, abanye babajonga kwangelaa xesha phaya.

Ndicinga ukuba abantu abahlala ematyotyombeni bekufanele ukuba babe nezinto ezingazusebenzisa mlilo ukukhanyisa amatyotyombe wabo, iinto ezinjengezibane zombane ezitshajwayo okanye izinto zokupheka ezingazukwenza into okokubana kudubule imililo.

Umntu ongumntu oyindoda oxhaphaza umntu wesifazane andikhathali noba kungabe kube ngumalume lowo kungaze kufuneke into yokokubana ndimcebise umhlobokazi lowo wam ukuba masiye emapoliseni kwezomthetho. Ukwenzela into yokokuba umalume lo azothathwa aye eluvalelweni ngoba kaloku ayilunganga le nto azobe eyenza.

Ndiyacinga ukuba udandatheko emveni kokuba umntu ongumama ebelekile luxhaphake , luxhaphake kakhulu. Kwaye urhulumente unoze azame ukuba abalandelele oomama emveni kokuba bebelekile ukwenzela into yokokuba ayazi ubana ngaba kunabantu abadinga uncedo emveni koba bebelekile.

Kubalulekile ukuba uzikhumbule izakhono ze-CPR ngoba ngenye imini kungaze kube khona ulungu lwefemeli yakho olungaze ludinge uncedo lwakho. Ngoko ke yeyona nto ibalulekileyo into yokokuba ungaze ube uyayazi okanye ungaze ube unayo.

Ndicinga into yokokubana usapho lomntu lungaze lumkhuthaze ekuyeni ayowathatha amachiza kwikliniki ekufutshane. Kwaye ngamanye amaxesha baye bakwazi intoba baye bayomthathela, ngoba kaloku kufanele ukuba iyadina into yosoloko uhamba uyofola ume ngeenyawo kwezi ndawo kufumana kuyo uncedo lwezempilo. Ngoko ke inganceda ke ifemeli ngokuba imane imnceda ekuyeni ukuyothatha amachiza lawo.

Kaloku xa ndingakwazi ukuba ndithethe ngezandla ilula endlela kukuba sibhale phantsi okanye sifumane umntu ozokwazi ukuba anditolikele kwaye amtolikele naye ukwenzela into okokuba sizawuvana.

Kubalulekile ukuba umntu ophila nentsholongwane kagawulayo awathathe amachiza ngoba ayawahlisa isigulo eso silapho kuye ukwenzela into yokokubana angakwazi into okokuba ayidlulisele kwabanye abantu. Ngoko ke kubaluleke kakhulu.

Abantu basezilalini abanalo ufikelelo kwiinkonzo zikaxakeka ngoba amaxesha amaninzi kuye kufuneke babhatale abantu abaneemoto khona ukuze kuleqisiwe. Kwaye iindawo ezininzi zikude kuneelali ezo ngoko ufumanise ukuba izawuthatha ithuba ukuba iyofika, ithi ifika abe nomntu lo ebeleqwa sele ebhubhile. Ngoko ngaloo mazwi ke abanalo indlela or abanayo ufikelelo olwaneleyo kwiinkonzo zikaxakeka.

Kaloku ezi ndawo baye bafike bahlale kuzo kuye kufumanise uba ngamanye amaxesha kukhona abongikazi, ngoba kaloku umntu osele ekhulile ngamanye amaxesha uba nezigulo wena xa uhleli naye ekhaya ungazukwazi ukuzihoya. Ngokumsa kulaa makhaya wabantu abasele sebekhulile kuyanceda ngokuba aphile ixesha elide. Umane ke umvakashela ke amathuba amaninzi kodwa ndicinga ukuba lelona cebo lihle lokuba uzohlala ehoyiwe kwaye kuzokwenziwa , kuzokwenziwa isiqinisekiso sokuba uhlala esitya ukutya okuya egazini.

Ndicela nikhawuleze nifike indlu yommelwana wam apha iyatsha ngoko kufuneka isicimamlilo. Ndiyacela ndicela nikhawuleze nifike.

Ayafika amathuba ebomini apho ufumanise ukuba akho nto nje ehamba kakuhle, yimisebenzi ngapha ngabantwana ngapha, zizindlu ngapha ziimoto ngapha ziyatshayisa. Xa efika ke umhlobo wam esithi hayi masihambe sike siyodibana negqirha, nam ndingaze ndiyixhumele ke elo thuba loba ndiyobonana nelo gqirha. Ngoba ngamanye amaxesha kuyafuneka uke uyazi ukuba ingaba kukhona ezinye izimanga na ezilwa nempumelelo yakho. Uthi uthandaza okanye usenza loo nto uyenzayo ube uyazi ukuba ulwa nantoni na kanye kanye.

Kaloku isifo sokuba ugule ngengqondo asinabuni, asinanto yokuba ungumntu wesifazane okanye ungumntu oyindoda. Akulohlazo ke ngoko into okokuba umntu eyindoda azive ukuba uphazamisekile engqondweni. Akulohlazo tu ukuba ayocela uncedo. Ngoba kaloku uzawuhlala nomntu wena ucinga uba ulungile kanti uyazazi yena ukuba ikhona ingxaki anayo.

Ndicinga ukuba ingalicebo ukuba utatomdala lo ndimthathe ndiye naye kugqirha. Oogqirha banezinto ezincamathiselwa apha emzimbeni kwaye kunezinto ongazisebenzisa endaweni yecuba. Ngoko ke utatomdala wam ndingamthatha ndimse kugqirha, sihambe sifumane icebo kugqirha uba angenza njani na ukuyeka ukutshaya icuba.

Heh yhe wethu yhe tshomi, uyakhumbula sasikhe sancokola ngento yamayeza esiXhosa anodityaniswa namayeza esayensi? Ndilubonile ke olu phando, kuthiwa ke ngoku kukhona into eza kwenziwa khona ukuze kuzodityaniswa la mayeza esiNtu adityaniswe namayeza esimanjemanje. Heyi hayi iyandethusa, ntombo.

Ndicinga ukuba njengokuba linyukile inani lamadoda axhaphaza abantu besifazane nje nabantwana bakhona babukele, bayayibona yonke le nto. Ngoko ke abantwana abangamakhwenkwe njengokuba beyibukele le nto bacinga uba ilungile. Ngoku bayithatha ke ngoku nabo bayenza ngoba kaloku umntu ukhula eyibona kwasekhayeni isenziwa ngutata ebetha umama. Ngoko akhule naye ke ngoku le nto iyinto esisiqhelo. Aze ayithathe ke ngoku ayise esikolweni ahambe ayoxhaphaza abanye abantwana, hayi yimbi.